Bopaki jwa gore ke moithuti, bopaki jwa ngwaga wa dingwaga, dikwalo tsa sephiri, bopaki jwa aterese.

Tsholofelo ya madi diphitlho le di tshenyegelo, ditumalano tsa tefo melemo e e oketsegileng.

Ge o kopa tšhelete kwa bankeng o dira sekoloto o tshwanetse go tla le ID, bopaki jwa address-e le bopaki jwa madi a o nang le one le gore o tlo kgona go patela kgwedi e feng kapa e feng.

G aga temogo ya boikarabelo kitso e rutang motho gore karata ya sekoloto ke kadimo e seng madi a a sa duelelweng.

ID, bopaki jwa address-e kgotsa bopaki jwa madi le gore o tshwanetse go patela kgwedi ka kgwedi.

Tsa kgwebo ya madi, banka e ka go lefisa palo ya kgwebo ya madi ka madi ao a dirisang mo go feta tsone mo account-ong.

Fa o dirisa ATM mo nageng e sele o tsena ka karata ya gago ya bank.

Di ama theko ya ditholo le ditirelo, fa madi a naga ya gago a le kwa godimo a ka rekelwa dilwana mo mafatsheng a mangwe ka theko e e kwa tlase.

Ee sekoloto tsa gago le hisitori ya gago ya go adima madi di ama tsela e o dirang kopo ya karata ya sekoloto ka tsela e tona, palo ya sekoloto se o na leng sone hisitori ya go lefa ka nako.

Go dira kopo ya dikarata tse dintsi ka nako e lenngwe go se bone gore o nale bokgoni jwa go lefa sekolong.

Overdraft facility ke tšhelete e mo account-ong ya gago go go thusa go tsaya madi go feta a o na leng one mo account-ong ya tsone mo nakong e o tserileng e na le molemo le mathata a a ka tswang, go thusa ka nako ya mathata a madi.

Go ama madi a motho a a dirisang go dirisa madi a mantsi go kana le diphoso tse di jaaka go fetisa mokgwa wa go dirisa tšhelete kgotsa go go tlhokafala go duela ka nako tse di bakang di komiso tse di oketsegileng.

Go boloka, dirisa dipolokelo tse di tlwaelegileng kgotsa dipolokelo tse di nang le dipoelo.

Forex ke mmaraka o batho ba rekisang le go reka ditšhelete tsa mafatshe a fapaneng, o tlhoka thuto le kitso akhaonto ya forex broker madi a .

Ba le bantsi ba latlhegetswe ke madi forex-e ke mmaraka o laolang maikutlo ke mmaraka o kotsi tota le batho ba bangwe le thuto ba sa ntse ba ke dinako tse dingwe.

Motswedi o mošwa wa letseno fa o setse o le leokile mo mmarakeng o ka dira madi a a siameng mo nakong e e telele. Go botlhokwa go emisa go leka go buseletsa tatlhego ka go tsena gape kamoso le maikutlo.

Mo tsa ka kgakololo e seng ka kgalemo malome ke utlwile o tsena mo forex o itse jang ka yone o simolotse neng nka tshwenyega nka ikutlwa ke tlhobaela fa a ka latlhegelwa ke madi a mantle kgotsa a lelapa.

Go gapa madi mo forex ke sengwe se se kgothatsang segolobogolo fa o dirile ka tlhaloganyo le leano nka dira tlhatlhobo ya se se diragetseng.

Akhaonto ya gago ya banka e nne e le mobile enabled, laola dikgetho tsa tsebiso tsa ditlhwatlhwa tsaya dikopi tsa ditlhwatlhwa tsa madi.

Kelelo ya kgwebo, kelelo ya peeletso, kelo ya go dirisa karete ya mokoloto, kelo ya tšhelete ya matlapa a go dirisa madi, o di ama ka go ananya ditshenyegelo tsa madi a o a adimang.